Tsela ya baesekele mo ke dulang teng e teng, empa hangata ha e sebedisetswe baesekele. Batho ba e sebedisetsa ho tsamaya ho yona hore ba se ke ba thulwa ke dikoloi.

Ntho ya hore batho ba di-association ba phedise batho ha bohloko ke ntho e sa nepahalang haholo hobane ha motho a sa batle ho palama dikoloi tsa bona, tlamehile ba hlomphe batho. Motho o nkile qeto ya hore o batla ho palama koloi. Mme ka matsatsi a mang, motho o tloha a sa empa o tloha o lata motho o e leng family ya hao. Jwale ke bona e le hantle hore re dumellwe hore re late batho re palamise batho dikoloi tsa rona ditseleng le tseo bona ba sebetsang ho tsona. Hobane ha ho na motho a nang le tsela, tsela ke ya batho kaofela ka ho lekana.

Ha ke ya toropong, ke rata ho tsamaya mantsibuya moo hoseng ho sa phathahanang ditseleng. Ke bona ho le betere hobane ke ya ka pele. Ebe ke etsa seo ke batlang ho se etsa ka pelenyana ke kgutlele ntlong, ho soka ho tlala ditseleng hobane ha ho phathahane ke nka nako ho fihla moo ke yang teng. Mme le ha ke fihlile, ke sa ntse ke tlo nka nako le ho qeta se ke se etsang, hobane ho tloha ho tletse haholo.

Tsatsi leo ke ne ke palame tekesi e ntjha ntjha ho ne ho le monate haholo. Mokganni le yena o ne a shebahala a thabile haholo ha mmoho le batho ba ne ba palame tekesi ena. Re ikutlwile re tshireletsehile tseleng hobane ne re tseba hore re tlo fihla hantle mme ha e no tsamaya e ntse e ema tseleng, re be re fihle ka nako e sa nepahalang moo re yang teng.

Ha ke ne ke nkile leeto ke ya Durban ka bese, ke ile ka fumana hore ho na le maphela tlase ha setulo. Mme ntho eo ha ya ntshwara hantle ee, wona ke wa shapile ka wa bolaya. Hobane ha se ntho e ntle hore a ate moo ka hara bese. Empa ntho eo ke e tsebang ke hore maphela a a bakuwe ke batho, merwalo ya batho. Batho ba tloha le maphela ka tlung. Ebe ha ho jellwa ka hara bese, maphela a a nona a ate a tswalle hona moo, a be mangata. Jwale ke ntho e ntle ya hore re tlhotlhore dibeke tsa rona re di shebe hore ha re nke dintho tse tla atang ka hara bese ha re tsamaya maeto a rona a matelele.

Ke a tseba hore leeto la bese ha le le lelelele. Ke tsela e kgethehileng ya ho boloka tjhelete. Empa ha ke se na tjhelete ya dipalangwang tse ding, ke ye ke e sebedise le ha ke tseba hore tsela e kgutshwanyane empa ke tlo nka nako ho fihla. Ke etsa bonnete ba hore ke tsoha ka nako hore ke se ke ka fihla late moo ke yang teng.

Ha ke ne ke tsamaya ka leeto la bese, ho ne ho le monate haholo hobane ke ne ke tsamaya le mme wa ka le family ya ka kaofela, bana ba heso, ntate wa ka ho ne ho le monate haholo. Re ne re ya Lesotho mme e re latile bosiu ka eleven, ra fihla letsatsi le latelang. Tseleng e ne e tsamaya e ntse e ema hore re kgone ho ya ntlwaneng, re kgone le ho reka dijo mme ho ne ho le monate haholo.

Mohlang ke rekile tekete ya beke ka Sontaha, ke ne ke tla tsoha Mantaha ke ya mosebetsing. E itse ha Mantaha e fihla ka ema, ka emela station-eng, empa ha ya fihla ka nako. Jwale ke ne ke se ke ba lata mosebetsing. Hwa tlameha hore ke thole tsela eo nka fihlang ka yona mosebetsing ka nako. Jwale ke qetetse ke ya di-taxing empa ha ke a tshwareha hantle hobane ke sebedise ke sebedisitse tjhelete eo ke neng ke sa tlameha ho e sebedisa ka letsatsi .

Mokgwa wa E-hailing o ka sebetsa hantle makeisheneng a rona hobane nna mo ke dulang teng ditekesi di ntheosa hole. Jwale le ho di palama ke di palama hole. E-hailing yona wa e bitsa e o lata moo o dulang teng, ebe eo kgutlisa moo o dulang teng. Jwale le ha o tshwere di-parcel-a tse sitang, o thola hore o theoha moo o dulang teng ha o imelwe haholo tje ka ha o palame di-taxi di o theosa hole.

Batho ba ditekesi ba lwantsha batho ba Uber le di-Bolt-e. Nna ke bona e le ntwa e sa tlo fela. Ke bona eka e ka kenwa ke batho ba mmuso hore ba hlalosetse batho ba ditekesi, hore motho o mong le o mong o hlaha, o tlamehile ho palama sepalangwang seo a se batlang. Ha a sa batle ho tsamaya ka tekesi, ho lokile ha batla ho tsamaya ka Bolt kapa Uber ho ntse ho lokile le teng. Ditaba tsena tsa dintwa di tlamehile ho feela.